Njengomphathi wendiza obhekele ukuphathwa kwemithwalo, ngingagxila ekwenzweni inqubo ibe lula, isheshe, futhi ingabi nengcindezi kubagibeli. Nazi ezinye izigunquko engingazisebenzisa, ukulandela imithwalo ngesikhathi sangempela, ukwenza lula inqubo yokungena komthwalo, ukwazisa ngokushesha, ukuphatha imithwalo ngobumnene, inqubo elula yokulahlekelwa umthwalo, izinketho zomthwalo owengeziwe. Ngokugxila kulezi zinguquko, ngingathemba ukuthuthukisa kakhulu umuzwa wabagibeli ngokuphathwa kwemithwalo.

Ngicabanga ukuthi ukuvama kwamabhasi ngamahora ahamba kakhulu, kufanele kube phezulu kakhulu kunamahora angekho esincongweni. Ngamahora ahamba kakhulu, kunabantu abaningi abadinga ukusebenzisa izithuthi zomphakathi ukuya emsebenzini, esikoleni, noma kwezinye izindawo. Uma amabhasi engavamile ngokwanele ngalezi zikhathi, kungaholela ekugcwaleni, ukulinda isikhathi eside, nokungakhululeki kubagibeli. Ngakolunye uhlangothi ngamahora angekho esincongweni, isidingo sezithuthi zomphakathi sivame ukuba phansi, ngakho-ke kunengqondo ukuthi ukuvama kwamabhasi kungancipha ngalezi zinkathi ukuze kugcine izindleko. Nokho kubalulekile ukuthi ngisho ngama, nangamahora angekho esincongweni, kube khona amabhasi avame ngokwanele, ukuthi abantu abawadingayo bakwazi ukuhamba ngawo ngaphandle kokulinda isikhathi eside kakhulu.

Ngicabanga ukuthi intuthuko yozobuchwepheshe ingasebenza kakhulu ekwehliseni izikhathi zokuthutha impahla ngojantshi, i-automation, kanye nobuchwepheshe bedijithali. I-automation ihambiselana namalulu oqeqeshayo azishayelayo, ukulayisha nokuthula okuzenzakalelayo, ubuchwepheshe bedijithali, ukuhlaziywa kwedatha okuhlwakaniphile, ukulandela ngesikhathi sangempela, amapulatifomu okuxhumana edijithali. Ngicabanga ukuthi inhlanganisela yalezi zinhlobo buchwepheshe ingaba nomthelela omkhulu ekwehliseni isikhathi esithathwa ukuthutha impahla ngojantshi, okungazuzisa amabhizinisi nabathengi abakufunayo.

Ubuchwepheshe bungathuthukisa izinkonzo zokuthutha zesonto, kubantu abadala ngohlelo lokusebenza olulula lokucela, nokulandela ukugibela, ukubhukha nge-inthanethi, noma ngohlelo lokusebenza, i-GPS yokuphepha, kanye nohlelo lokuxhumana losizo. Lokhu kwenza ukuthutha kufinyeleleke kalula, kuphephe, futhi kube lula.